Motho ha a tshwanela ha a sepetlele ho isa ntho e nyane e tshwanang le mokgotlana. Hobaneng mokgohlane ke ntho eleng horeng o ka kgona ho ikalafa yona o le hae. Ha ho hlokahale ho ya, hore o ye sepetlele. Sepetlele o isa dintho tse kgolo tseo eleng horeng wena ha o kgone ho ikalafa ka tsona ka bo wena. Le di-doctor di tla o jwetsa hore dintho tse tshwanang le bo mekgohlane o ka kgona ho ikalafa tsona o ntso le hae. Ha o hlokehe hore o ye sepetlele.

Dipidisi tsa Prep di thibela kokwanahloko ya HIV hore e kene mmeleng wa hao. Jwalo ka ha o ka iphumana o robetse le motho a nang le kokwanahloko ya HIV. Tsona di thusa haholo mare o tlamehile ho dinwa letsatsi le letsatsi hore kokwanahloko ya HIV e se ke ya kena mmeleng wa hao hohang. Tsona dipidisi tsena tsa Prep di na le mashome a robong a metso e robong, diperesente hore di ka thibela kokwanahloko ena ya HIV hore e kene mmeleng wa hao le hore motho a nang le kokwanahloko eo a se ke ao tshwaetsa.

Nka thusa metsofe wa heso ka ho dula ke mo hlokometse ka dinako tsohle. Ke mo thuse le ka ho mo neletsa dintho tseo a sa kgoneng ho ho itshwarela tsona. Le tse ding tsa batlang ho nroma, ke dule ke le teng pela hae ke mo thuse. Ke mo thuse le ka mo otlolla matsoho le maotong hobane jwale ka ha ele motsofe, a dula a le bohloko.Ke mo tlotse mmele, ke morape mmele hore mmele o dule o le hantle. Ke mo etsetse le dijo tse futhumatsang mmele le tse matlafatsang mmele wa hae.

Ke bona ho nepahetse ho ruta bana ka tsa thobalano dikolong mona. Ke bona ho nepahetse ka lebaka la hore o tlabe o ba tshireletsa le bona hore ba se kebe ba robalana ka ntle ho di-condom-o hobane ba tla qetelletse se ba kula. Hape ba iphumane se bana le bana ba le banyane. Eya, ho nepahetse hore ba tsebe ho itshirelletsa kgahlanong le kokwanahloko ya HIV le ho ima ntse ba le sekolong ba soka bana le boikarabello.

Tshepo ya ka e behile ho meriana ya tleliniki haholo ka hobaneng meriana e meng ya setso ha e kgone ho alafa ditshwaetso tse ding jwalo ka HIV, and AIDS le TB ha e kgone ho alafa. Ke ka hoo ke beileng tshepo ya ka ho meriana ya tleliniki ho feta ya setso. Le ya setso meriana e ya sebetsa mare ha e sebetse ho feta ya tleliniki.